Esi siganeko samanyanisa abantu abavela kwiindawo ezohlukileyo ngenxa yokuba wonke umntu wayenomdla ofanayo ukuxhasa iqela lakhe. Kwabakho umoya wobunye nentlonipho phakathi kwabantu kungakhathaliseki ulwimi, uhlanga okanye indawo yemvelaphi.

Omnye wemimngeni endijongene nayo kukunqongophala kwezixhobo ezifanelekileyo. Izikolo ezininzi ezisezilalini azinazixhobo ezifana neebhethi, neebhola okanye amabala okudlalela. Omnye umcelimngeni kukungabikho kootitshala abanezakhono zomdlalo loo, nto leyo eyenza kube nzima ukufunda ukudlala kakuhle.

Ndingamcebisa okokuba le yoba kuba ngumphumbeli kumajelo onxibelelwano mayibe yinto nje ayenza ecaleni but aqale ngemfundo. Imfundo mayibe yiyo ephambili kuba imfundo sisitsixo sempumelelo.

Imidlalo inceda abantwana bafunde ukusebenza neqela, bathethe nabanye kwaye bazithembe. Xa umntwana edlala neqela unethuba lokuphucula indlela athetha ngayo afunde ukuphendula kakuhle kwiingxaki kwaye azive eyinxalenye yomphakathi. Kwiindawo zemidlalo abantwana bafunda ukuvuyisana, ukwamkela ukoyiswa oku kumnceda umntwana aphume kwiindawo yakhe yokuzimela.

Abadlali bethu baqaliswa ukuqeqeshwa besebancinci kwaye banikwe ithuba lokukhula kwiinkqubo zoqeqesho ezikumgangatho ophezulu. Kwakhona kukho inkxaso enkulu kurhulumente nakwiinkampani zabucala ezixhasa imidlalo, nto leyo enceda ekwakheni izakhono kunye nokuphucula izibonelelo.

Indebe yehlabathi yazisa amathuba amaninzi emisebenzi kubantu baseMzantsi Afrika. Abantu bafumana imisebenzi yokwakha nje ngakwizibiko lemidlalo ihotele kunye nezakhiwo zothutho ezifana neendlela ezintsha. Kwakhona abanye abaqeshwa kwicandelo lezokhenketho njengabaqhubi beetekisi abapheki kunye nabathengisi bezinto ezincinci.

Njenganqununu yesikolo ndingaqale ndibambe intlanganiso nabafundi ndibaxelele ukuba ichaphazele kanjani izifundo zabo zesikolo loo nto. Emva koko ndibaxelele ukuba imidlalo izodlalwa emva kweeyure zesikolo.

Kufuneka sityale imali kwiinkqubo zoqeqesho lwamantombazana ukususela kumgangatho wesikolo. Okwesibini, funeka sikhuthaze imidlalo yeeligi zabasetyhini kwiindawo zasemaphandleni nakumazwe angaphuhlanga.

Okokuqala, kufundisa indlela yokucinga phambili nokwenza izigqibo ezicokisekileyo kuba umdlali kufuneka acwangcwise amanyathelo akhe kwangaphambili. Okwesibini, iphuhlisa ingqondo ekhawulezayo ukuhlalutya iimeko ezohlukeneyo kunye nokusombulula iingxaki.

Oku kwabonisa ukuba abantu baseMzantsi Afrika abamnyama nabamhlophe banokuxhasa iqela elinye, kwaye bazive bexhomene kwinjongo efanayo.

Ndafunda ukubaluleka kokusebenza neqela nokuxhasa amalungu eqela nokuba siphumelele okanye sibethiwe.

Eyona nto endiyithandayo ukuze ndidlulise ixesha kukufunda inoveli okanye ndibukele umabonakude.